Dumela ausi, ke o romelletse tjhelete ka e-wallet hobane ha ona account. Mamela hee, ke tlo o romella dinomoro, dinomoro tseo di tlo kena cell founung ya hao le pin, e be o ya , e be ha o fihla ATM-eng, ho na le ka lehlakoreng la hao, o tla bona moo ho ngotsweng e-wallet, e be o tobetsa moo, ha o tobetsa moo, o tla be o kenya dinomoro tseo, o be o kenya le pin ka morao, e be tjhelete ya .

Hore o ka etsa , hore o ka etsa kopo ya tjhelete, o lokela ho ba na le statement sa hao sa banka se sa fetseng sa, sa the latest sa sejwalejwale. O lokela ho ba na le copy ya hao ya pasa le bopaki ba moo o dulang. O kgona ho etsa kopo ya.

Mofuta o wa savings account, ke account e sebetsang jwalo ka account e nngwe le engwe . O kenya tjhelete moo, ha o qeta ho kenya tjhelete moo, e e etsa tswala. Ha o e ntsha, ha o e ntsha tjhelete eo ka mora dilemolemo tseo o tla beng o kentse tjhelete ka yona, kapa hona ho hula, o e thola e ntse e le jwalo, tjhelete.

Ke mme Letshwenyo mona, ke letseditse ho kwenywa ke ATM. Ke ne ke re ke hule hangata hangata, hararo makgetlo a mararo. Ya ba karata e ya wela, ke kopa hore ho emisa karata, e be ke tlo etsa e nngwe.

Ee, ke ile ka kenela stokvel-a dilemo tse fitileng, empa stokvel-a sa rona se ile sa fella moyeng. Ka ha motho a neng a ikarabella ka ditjhelete a la nyamela, e be yena ha a sa ntsha tjhelete hohang. E be ha re mo botsa hore, tjhelete e kae, ha a sa tseba hore tjhelete e kae? Ya ba moralo wa rona wa stokvel-a ha o sa, tjhelete ha e sa le yo.

Mama , o ka kgona ho hula tjhelete e fetang ya hao. Empa o tlo lokela ho e kgutlisa hang tjhelete e kenang. Banka e tla be e hula tjhelete eo e entseng le tswala ka hodimo.

Dumela mofumahadi kapa mofumahatsana, ke letseditse kantorong UIF mabapi le tjhelete e ne ke tlametse ke e thotse matsatsi a ho feta. Empa ha ke ya tloha ke e fumane, ka hoo ne ke batla ho tseba hore bothata ke bofeng hobane, ke fanne ka ditokomane tse felletseng mabapi le ngodiso ya ditjhelete tsona tsa UIF?

Dumela motswalle, ke utlwile hore o batla ho romella nkgono wa hao tjhelete ya dulang mahaeng, mme sena se ka etsahala ha bobebe haholo. O ka mo romella tjhelete hona mane lebenkeleng lona la ha Pep, kapa lona la ha Shoprite ka ha a se na account. Seo a se hlokang fela e tla be e le dinomoro le yona pin, hore a kgone ho thola tjhelete. Le teng a seke a siya bukana ya hae ya boitsebiso.

Ke stokvel-a sa tjhelete kapa sona stockvel-a sa dijo. Sa tjhelete, a ka ipokella tjhelete ya hae ho tloha boqalong ba selemo ho fihlella qetellong ya selemo, hore mafellong a selemo a ke a ithabise jwalo ka mang le mang. stockvel-a sa, sa dijo, a ka se qala hona le maqalong a selemo ho fihla qetellong. E re le ena ha maqetello a selemo ha o fihla di-holiday-ing, batho ha ba etile, a kgone ho ba, ho ba tsholela.

Jo motswalle, ke ne ke patalla yona insurance e leng tshireletso ya lefu, dijara tsona tsa ho feta, dilemo tsa ho feta. Ya ba e itse ntate ha a hlokahala, ya ba dikgokakgokano tsa malapa, ya ba ntate o wa nka qeto ya hore a lo patalwa sebakeng se itseng, ha bona moo a tswalletsweng teng. E itse ha re lo claim-a ditjhelete tsa ntate moo ne re patala teng insurance, ya ba ba re isa hodimo le fatshe, hodimo lefatshe, empa re na le dipampiri tse hlokehang. Nako e tjhelete e ne e tswa, ha e ya tswa e le eo ba ne ba re tshepisitseng yona kapa eo ne re e patala yona insurance-eng. Pelo ya ka e ne e le bohloko haholo.